Izinselela ezithile ezihlobene nesimo sezulu ukuna kakhulu ngoba ukuna kakhulu kwezulu kudala omkhulu umonakalo ekukhuleni kwendabuko. Esinye isimo sezulu, ukushisa kakhulu kwelanga. Ukushisa kakhulu kwelanga nakho futhi kunomthelela omubi nomuhle ekukhuleni wendabuko.

Isimo esinzima engike ngadlula kuso, ukushiywa ubaba ongizalayo emhlabeni. Kwakunzima kakhulu, yize namanje ngingakamukeli kahle kodwa ngidlulile kusona futhi ukubhekana naso ukuhamba odokotela abalulekisana ngokomqondo, lokhu sikubiza ngokuthi i-counselling. Khona kwakunzima kodwa akukho okungakadluli, yize umqondo ungakhohlwa.

Ukuncipha kwezinyosi kungadalwa ukuthi ezinye izinyosi ziyagula, zife, ezinye zigcinwa endaweni lapho khona okwenziwa khona uju. Abacwaningi bangakwazi ukuphenya lezi zici ngokuthi baye emafamu la kufuywe khona izinyosi bebuze abaphathi bazo ukuthi yini indaba izinyosi zinciphe kangaka eminyakeni yamuva.

Zibaluleke kakhulu izinyosi ekutheleleni impova eqenjini labalimi abasafufusa, futhi izinyosi ziqoqa ngomboko wayo impova ngokuncunca izimbali. Lokhu kunendima enkulu ekukhiqizeni izitshalo ngoba ngesikhathi zincunca impova kulezi zimbali ziya kwenye imbali, izitshalo zikhula kahle futhi ziba zinhle.

Ukufinyelela kobuchwepheshe bezolimi kubalimi basemaphandleni, kungathuthukiswa ngokuthi abantu bagxile futhi babuke amavidiyo kuzinkundla zokuxhumana, i-inthanethi, ngoba iyona ithekhinoloji esiphethe umhlaba wonke. Abantu bengabuka khona ukuthi ubuchwepheshe busebenza kanjani mayelana nokwezokulima.

Abaphathi bamadolobha kumele bebe nesikali sokuvulwa kwamanzi nokuvalwa kwamanzi njengoba mhlampe ukuthi bewavule ngo-eight ekuseni, bewavule bawavale ntambama ngesikhathi esithize, ukuze abantu bezokwazi ukunciphisa ukusebenzisa amanzi futhi bonge amanzi. Ngoba amanzi asebenza kakhulu emadolobheni njengoba kunamabhizinisi amaningi asebenzisa amanzi.

Izindlela zokulima kumele zifakwe ekuqeqeshweni ukuthi, abantu noma abalimi kumele bezijwayeze ukugxila kwi-inthanethi, ukuze bafunde izindlela ezintsha zokutshalwa kwesimanje ezonga amanzi, futhi uma betshala betshalele ukuthi bekwazi nokonga amanzi. Ezinye izindlela zokulima ukuthi abalimi kumele bengatshali izitshalo ezizodwa betshale izitshalo ezinhlobonhlobo.

Angiboni kubalulekile ukuthi ulwazi lokulima lwasendulo ludluliselwe kubantu abasha ngoba kudala kwakutshalwa ngendlela ehlukile kuneyesimanje. Eyesimanje indlela yokutshala ilula futhi iyakwazi nokonga amanzi, nokutshalwa futhi sekwehlukile sekutshalwa ngokushesha, hhayi njengasendulo lapho kwakutshalwa ngokuhlukile.

Ipulazi kumele litshale izitshalo eziningi futhi ezehlukene ukuze uma abantu noma izivakashi zithole izithako ezintsha endaweni yokudlela.

Kubalulekile ukuthi izinkukhu ozifuyile zithole imigomo kanye nemithi, ukuze zingasheshi zigule futhi zingasheshi zishone ngoba inkukhu iyashesha ukuzwela futhi iyashesha nokushona noma ukufa. So ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uzigome ukuze ingatholi izifo ezizozenza zife.

Ngiziguqule ngokuthi ngisebenzise ithekhinoloji ukuze ngitshale izitshalo khona zizosheshe zikhule ngoba indlela yesimanje iyashesha futhi ikulungele ukutshala izitshalo futhi iphinde ikwazi nokonga amanzi, ngoba izindlela zendabuko zakudala ezisetshenziswa umndeni, njengogogo bona basakholelwa ekutshaleni njengakudala lapho khona kuphuza ukukhula izitshalo.

Eminyakeni eyishumi ngicabanga ukuthi abantu abasha abaningi bazobuyela emakhaya beyoqala ukulima ngoba ukulima kunemali eningi futhi bayabona ukuthi impilo yasemadolobheni iyabiza. Ngakho, bengabuyela emakhaya ukuze bezoqala ukulima.

Lokhu kuzoletha ushintsho olukhulu emphakathini ngoba imali izoqale ingene emphakathini. Abantu bekwazi ukuthi bethole izidingo zabo. Uhulumeni akwazi ukubanika iy'dingo nabo bekwazi ukuzenzela ngoba kukhona imali engenayo kulezitshalo abazithengisayo. Futhi ngoba abantu bezithenga lezi zitshalo kungena imali ezokwazi ukuthi ifeze izidingo zabo.

Ngingasekela umufuyi wangakithi ngokuthenga kuye ngqo. Ngithenge izinkukhu ngoba izona esizidla usuku nosuku. Ngoba imbuzi iyaye isebenza kakhulu uma kunemisibenzi futhi iyabiza. Izinkukhu zingcono, uyakwazi nanokuthi ukwelede ukhokhe uma kuphela inyanga, ngakho-ke ngingaseka ngokuthenga izinkukhu futhi nazo zimnandi.

Ukuchelela kunomthelela omuhle, nomubi kwikhwalithi yamagilebhisi. Okunye kwenza amagilebhisi abe makhulu kakhulu ukwedlula isikali sawo amagilebhisi, futhi ukuchelela kungaba nomthelela wokuthi amagilebhisi ande kakhulu aphinde ahlanzeke ukuze engadliwa zilwanyana ezihlala la kutshalwa khona.